Hi swihi switirhisiwa leswi ndzi faneleke ndzi dyondza ku switirhisa xana mi tirhisa vurimi bya muxaka munhu bya ntumbuluko ku cincana ka swibyariwa kumbe ku hlanganisiwa hinkwaswo xana mi lwisana njhani tim tim tim timbangu ta mavabyi na swibyariwa kumbe switsongwatsongwani xana ku ni mikateko yo kula entirhweni kumbe ku dyondza swilo leswintshwa xana ndzi nga endla yini leswaku ndzi pfuna swinene naswona ndzi kombisa ntirho lowunene xana mi lwisana njhani na swiphiqo swo tanihi ndlela ya mpfula ku va ka ti nxaviso kumbe ku pfumala ka vatirhi.

Ina varimi va fanele va tlakurisiwa muholo hikuva ntirho wa vona i wa nkoka swinene va pfuna ikhonomi ya tiko naswona va languta na swiphiqo swo tika loko va hakeriwa kahle vutomi bya vona byi ta antswa naswona ku ta va ni ku tshembeka eka swakudya exikarhi ka vaaki hinkwavo marimi hi vona va endlaka leswaku hinkwerhu hi kota ku dya handle ka vona tiko ringe na chela ri ekhombyeni ra ndlala vurimi wa bya vona byi tikomba naswona vatirha nkarhi wo leha ehansi ka swiyimo swo tika swa maxelo.

Ina vurimi i swa nkoka swinene etikweni ra hina naswona mfumo wu nga pfuna swinene ku seketela varimi no tumbuluxa minkateko ya ntirho mfumo wu nga nyika varimi ti project swikweleti leswi nga riki na ntswalo wo tlula va nga swi tirhisa ku xava michini na timbewu vanhu vo tala va rhandza ku endla vurimi kambe va pfumala misava mfumo wu nga pfuna hi ku nyika misava eka varimi lava ndzi kumbe lavatsongo loko mfumo wu pfuna hi ku dyondzisa varimi hi ndlela ya swi sweswi nyana ya vurimi ku tirhisa mali hi vutlhari ni ku sungula mabindzu lamatsongo va ta va na vuswikoti byo endla ntirho hi vutivi naswona va tumbuluxa ntirho eka van'wana.

Loko loko tindlela ta timbewu ti tlakuka leswi khumba varimi hi tindlela to tala varimi va fanele ku tirhisa mali yo tala ku xava timbewu leswi endlaka leswaku mpfuno wa vona wa mali wu va wu ntsongo ngopfungopfu eka varimi lavatsongo lava tirhaka hi mali leyi nga ringanaku varimi van'wani va nga ha tsandzeka ku xava timbewu to ringanela kutani va byala swibyariwa leswintsongo leswi endlaka swi endlaka leswaku ntshovelo wa vona wu va wu ri wu ntsongo leswi nga va khumbaka hi mali naswona swi tlhela swi khumba ku humelerisiwa ka swakudya varimi van'wani va nga koxa ku tekela mali leswaku va kota ku xava timbewu to durha loko ku tshovela ku nga fambi kahle va sala va ri na swikweleti ni ku karhateka hi mali.

Ku ku khoma ti nxaviso ta mati leswaku ti nga tlakuki ni ku tivisa leswaku tihomu ti ya emahlweni ti humesa masi marimi va nga endla leswi ku nyika tihomu swakudya leswi ringaneke ni swa nkoka ku tiyisisa leswaku swi nwa mati yo tenga ku vitana va laviseki loko swi vabya ku hlayisa ndhawu ya swona yi basile ni ku chavelela ku nga tshuki va kandziela kumbe ku karhata tihomu ngopfu ku andzisa tihomu hi ku tlhela va veka ta tinene ku humesa masi hi nkarhi ndlela leyinene marimi va nga tirhisa michini ya masi leswaku va hunguta ntirho ku tirhisa nkarhi kahle ni ku hlayisa masi leswaku tinxaviso ti nga tlakuki ku xavisa masi hi tinxaviso to tshama tshama swinene.

Ku dyondza hi vurimi bya mpfuxeto va fanele ku dyondza hi tindlela to hlayisa misava ku tirhisa swibyariwa swa ntumbuluko ku tirhisa manyoro ya swibyariwa ni ku sivela ku onhaka ka misava ku tirhisa swakudya swi ntumbuluko va nga tirhisa timbewu leti nga tirhisiwangiki swidzidziharisi swa kumbe mirhi yo dlaya switsotswana leyi nga ni khombo va fanele ku tirhisa mati hi vutlhari ku chela ku ringanela ni ku sivela ku hlantswa ka switirhisiwa swa khemi e e epfuleni ku tirhisa manyoro ya ntumbuluko leswi pfuna ku vuyisa matimba ya misava handle ko yi onha ku teka xiave eka ti phurojeke ta vurimi lebyi lulameke.

N'wamapurasi lontsongo a nga lava mpfuno eka vukorhokeri ta nseketelo wa vurimi hi tindlela leyi a nga ya kombela mpfuno eka vatirhi va mfumo va vurimi leswaku va n'wi seketela hi mali kumbe dyondzo ku tsarisa eka tinhlanga hlanganio to seketela varimi a nga tsarisa eka ti phurojeke swa mfumo tani ku kumbe a leswaku a kuma mpfuno loko a hlanganyetela na van'wani a nga kota ku kuma mpfuno hi ku xava swin'wana hi ntiko ku kuma muchini yo rhumeriwa kumbe mfumo wa timali a nga tlhela a dyondza ku tirhisa misava kahle ku kongomisa bindzu ra yena hi ndlela ya swisweswi nyana ni ku tiva swilo leswi nga swipfuno.

Wu engetela ntshovelo timbewu leti endliweke hi vutshila bya sayense ti endla leswaku byala ri huma ngopfu ku tlula timbewu ta ntumbuluko ku lwisana na switsotswana ni mavabyi timbewu ta GMO ti hlawuriwile ku kota ku tisirhelela eka switsotswana na mavabyi leswi endlaka leswaku mirhi yo dlaya switsotswana yi tirhisiwa swintsongo ku hlayisa ntirho wa vurimi timbewu leti varimi va kota ku tirhisa nkarhi ni ntirho wu ntsongo leswi endlaka leswaku swi va olovela ku hlayisa swakudya swa swifuwo swa vona loko loko byala byi kula kahle va kota ku hlayisa swakudya swa swifuwo hi laha ku ringaneke.

U tirhisa swigwitsirisi ku hlayisa swakudya swi pfuna leswaku swi nga boli hi ku hatlisa kambe swi nga tlhela swi khumba quality na vunene bya swakudya swidzidziharisi swi pfuna leswaku swakudya swi tshama nkarhi wo leha leswi endlaka leswaku swi nga dyiwi hi switsotswani ku tirhisa swigwitsirisi ngopfungopfu leswi nga na swi nga endleka leswaku swakudya swi lahlekeriwa hi ti vitamin swigwitsirisi swin'wana swi nga endlaka leswaku ra swakudya ri cinca ku tlhela ri nga dyiwi kahle kahle tanihileswi ri nga na ntumbuluko ku khumba rihanyo ra munhu kudya swilo leswi vangaka mavabyi ku ku khata kha ku khata.

Tikhampani leti ta ha sungula tilangutana ni mitlhontlho yo tika loko ti fanele ku landzelela tipholisi ta mpfuxeto wa misava tindleko to sungula leti tlakukeke ku tirhisa michini switirhisiwa kumbe timbewu leti fambelanaka na mpfuxeto swi durha swinene tikhampani to sungula a ti na mali yo tala leswi endlaka leswaku swi tika ku pfumelelana ni tipholisi tikhampani ti fanele ku kuma layisense ku tameriwa kumbe ku languteriwa nkarhi na nkarhi leswi swi teka nkarhi mali ni vutivi lebyi tikhampani to sungula ti nga riki na byona vakokhisi ni vatirhi va tikhampani to sungula va nga ha pfumaleka vutivi bya tindlela ta vurimi.

Vatirhi vo tala va le mapurasini vatirha hi minghano ya xinkarhana naswona ku pfumaleka ka swisirhelelo wa ntirho swi va khumba swinene hi tindlela leti landzelaka ku tshama va chuzekile ni ku karhateka ku nga tiyiseka entirhweni swi tisa ku karhateka ka mianakanyo leswi endlaka leswaku va karhateka va nga tirhisi kahle vutomi bya vona naswona va nga va nga mavabyi tithekinoloji ti teka ntirho wa vona hikuva tona a ti duri ku fana na vona naswona masiku lama vanhu lava nga na mapurasi valava tona ti thekinoloji leti ku tlula vanhu.

Loko vanhu va miganga ya le makaya va rhurhela edorobeni hikokwalaho ku tsandzeka ka swibyariwa hikokwalaho ka maxelo ku pfumala ka ntirho madorobeni ku tele hi vanhu vo lava mintirho naswona ku tekela swinene ku kuma ntirho ngopfungopfu loko munhu a pfumaleka vutivi kumbe dyondzo ku tika ku kuma ndhawu yo tshama vanhu vo tala va hela emadorobeni va tshama e ematshan'wini lama pfumalaka mintsobano lama nga riki na mati gezi na rihanyo vanhu lava humaka emapurasini a va na bindzu ra doroba leswi endlaka leswaku ku ti hanyisa ku xiphiqo ku pfumaleka ka rihanyo ni vuhlayiseki ku ra ra ku rhwala hi moya hi ni.

Ku herisa switsotswana leswi onhaka swibyariwa, switsotswana swo fana ni mabyanyi, timbungu, tinyoxi ta onha. Na swin'wana swi nga onha swibyariwa hikuva swi dyela mavele, matluka kumbe timitsu. Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti dlaya switsotswani leswi loko swi nghena eka swona, ku endla leswaku swibyariwa swi kula hi ndlela leyinene. Ku ku tlakusa ntshovelo, loko switsotswana swi lawuriwa kahle swi byeriwa swi hola kahle naswona ntshovelo wu ya emahlweni wu kula leswi swi pfuna leswaku mapurasi ya kuma mbuyelo byo antswa eka ntirho wa wakwe. Ku hunguta ku lahleka ka swibyariwa, ku sirhelela timali ta mapurasi, ku hlayisa nsirhelelo wa swakudya.

Ndza chava ku lahlekeriwa hi ntshovelo, manyoro ya tikhemikhali a mi ndzi pfuna ku kurisa swibyariwa hi ku hatlisa naswona swi vuyisa swinene. Ku yirisiwa ka wona swi nga endla leswaku swibyariwa swa mina swi hola hi ku nonoka, swikhukhula swintsongo kumbe swi nga tshami kahle eminkarhini yo oma. Ndzi titwa ndzi tsoniwa leswi ndzi swi rhandzaka, ndzi tirhisa manyoro ya tikhemikhali hikuva ma ndzi pfuna ku vuyerisa hi ku hatlisa loko swi herisiwa handle ku nyiketiwa ti-alternative yo antswa swi ndzi tsonela swilo leswi ndzi swi rhandzaka eka ntirho wa vurimi.

A ndzi nga tshuki ndzi huma ehandle hi ku hlaya, hikokwalaho ka ku huma ehandle a ndzi nga va ni khombo hikuva ndzi nga khomiwa hi munhu yaloye loko a ri ni swibobo kumbe a ri na mianakanyo yo biha. Nsirhelelo wa mina wu fanele ku va wa nkoka ku sungula. Ndzi ta va vitana maphorisa hi ku hatlisa, hikokwalaho ka yini maphorisa hi wona lava tiyeke ku langutene na vu vukanganyisi ni ku khoma lava endlaka milandzu. Ndzi ta khoma vumbhoni loko swi nga ni khombo eka mina, ndzi ta tshama ndzi pfalekile ndzi rindzilo endzhaku ka sweswo ndzi nga endla xivilelo eka maphorisa naswona ndzi ku kombisa leswaku ndzi lava nsirhelelo wa le ndhawini ya mina.

Hi ku vona ka mina van'wamapurasi va le makaya hi vona hakunene lava humesaka swakudya leswinene swinene, loko hi ringanisa ni van'wamapurasi va le dorobeni. Swikombiso ni swiseketelo swa mina hileswaku ku tirhisa switirhisiwa swa ntumbuluko. Van'wamapurasi va le makaya ngopfungopfu va tirhisa manyoro ya ntumbuluko yo fana ni manyoro ya swiharhi ni midzovela leswi endlaka leswaku swibyariwa swa vona swi va leswinene swinene hi rihanyo, naswona swi nga ri na swakudya swa nkoka leswi nga onhiwangiki hi swi khemikhali swo tala. Vatswari vo tala va rhandza ku xava mihandzu ni matsavu ya le makaya, hikuva va swi tiva leswaku swi humesa, swi huma emapurasini lama nga tirhiseki swi tsavi swo tsotswana leswi pfilukaka rihanyo.

Kambisisa misava, hlaya misava leswaku u tiva leswaku i misava ya muxaka muni ya ntima, xihluhlu kumbe leyi pfuleleke, tekela enhlokweni ndlela leyi yi khoma mati ha yona mati ma nga fani ni ntsengo wa byalwa, tshovela kumbe rima misava, tirhisa xipfuxisi ku tshovela misava leswaku yi phamaphama no pfuleka ku pfuna timitsu na swimila ku nghena kahle, susa marhambu, matluka, swibyari swa khale ni ma kalichana lama nga fiki, engetela manyoro kumbe kambisisa PH ya misava, lulamisa drainage tsala migodi kumbe ti .

Murimi a nga tirhisa xiyimo xa mavele lama kombiwaka eka mavonakule hi ndlela ya vutlhari swinene ku pulana vuhlayiselo bya mali hikuva ku tiva leswaku mpfula yi ta na rini kumbe yi ta ku tlula mpimo, swi pfuna ku endla swiboho leswi nga endlaka leswaku nsimu yi tshama yi sirhelelekile naswona ku nga lahlekeriwi hi mati kumbe swimilana, ku lulamisa nkarhi wo chela mati loko xitiviso xa maxelo xi kombisa leswaku mpfula yi ta na murimi a nga honisa ku chela mati hi siku rero leswaku a nga tshuki a chela mati hi matimba kutani mpfula yi nga engetela, ku hlayisa mati hi ndlela yo hlayiseka ku tshembiwa nkarhi wo oma murimi a nga xika mati eka matanki, matanki loko ku ri na mpfula yo tlula ku lulamisa switirho swa nsimu ku hlawula swimila ku ya hi xiyimo xa maxelo.

Varimi va nga tirhisa mikateko yo hambanahambana ku khoma swibyariwa swa vona hi vutlhari leswaku va papalata ku onhaka leswi nga vangiwa hi swilo swa tanihi maxelo, switsotswana, mavabyi kumbe ku tshwuka ka swibyariwa, tshika mhaka ya nkarhi yo tshovela hi nkarhi tshovela swibyariwa loko swi ri pfulekile kumbe swi nga si oma ngopfu hikuva leswi tirhisa nkarhi hi ku tshuka loko swi la ndhawu ya sirhelela, tirhisa mabokisi kumbe swibokisana leswi faneleke, hlula swibyariwa u tirhisa mabokisi swi swirhabu kumbe makhwati lama nga ni moya ku papalata mpfulungano loko ku endleka swi bola, tshama u sirhelela eka dyambu tirhisa switirhisiwa swa vuhlayiselo.

Ina pulani i bindzu yo sungula purasi i ya nkoka ngopfu naswona yi laveka hi ndlela leyi ti yimiseka, ku va ni pulani ya bindzu loko u sungula purasi swi pfuna leswaku ntirho wa bindzu u humelela, swikongomelo swa pulani ya bindzu ya purasi u tiva leswi u swi lavaka ku swi tirhisa, pulani yi kombisa muxaka wa vurimi swa nyama, swibyariwa, mavele, nyama, tinyawa, yi kombisa ndhawu leyi u yi tirhisa hi mixaka ya swimila kumbe swifuwo, u rhanganyeta mali leyi lavekaka ku tiva mali leyi u yi tirhisaka eka vutsongo, switirhisiwa, vuhlayiselo, vufambisi, u koka vatswari va mali loko u lava ku kombisa mali eka masungulo vafambisi va laveka ku vona pulani.

Endzhaku ka ku tshovela swi swilo swa nkoka swinene ku swi hlayisa ku swi lulamisa ni ku swi fambisa hi ndlela leyi faneleke leswaku u nga lahlekeriwi hi mihandzu ya ntirho wa wena, u hlayisa u hlayisa kahle swi pfuna ku sivela ku bola, u hlaseriwa hi switsotswana u lahlekeriwa hi ntikelo wa swimila, switirhisiwa swa vuhlayiselo makamara lama titimelaka, mabokisi lama humesaka moya, ti-fridge ngopfu eka swakudya leswi fanaka na matamatisi, tinyawa, na tinyungu, swikhembeto leswi pfariweke ku lulamisa ku hambana leswi nga faneleki ku xavisiwa, milawu ya nkoka teka swibyariwa hi ku ringanisa hi ntikelo.

Hi xiyimo xa ku tlakukatlakuka na ka swakudya hi nxavo xikhumba ngopfu vaakatiko va le madorobeni na le mikan'weni ngopfungopfu loko mintirho yi kayivela naswona mali yi nga yimeriwe swakudya swo leha, murimi loyi a nga na purasi lerikulu u nga tshama na xiphemu xa ku lulamisa xiyimo lexi ku tirhisaka mindlela yo antswisa mbuyelo wa rirhandzu eka vaaka mugangeni, ku chepisa swikombiso swo lava ku tikelaka hi ku tirhisa ku xavisa hi xindzuti ku nyika swakudya hi ndlela ya ntirho wa mbuyelo ku pfuna hi dyondzo.

Loko ndzi ri mutirhi wa le purasini naswona ndzi tshama epurasini leyi ndzi tirhaka eka yona, ndzi ta lava leswaku vutshamo bya mina byi va lebyinene leswaku ndzi hanya kahle ndzi tirha hi matimba naswona ndzi tshama ndzi sirhelelekile, ndhawu yo tshama leyi faneleke yindlu leyi tiyeke leyi sirhelelaka eka timpfula, dyambu, ni moya ndhawu leyi nga na moya lowu pfunaka mapulunga mapulanga kumbe tifasitere leti pfurhekaka, ndhawu yo hlantswa ni ku ti hlayisa, magezi kumbe swinawana swa ku vonanga switirhisiwa swo sweka ni ku hlayisa swakudya, mabodhlele ni swakudya swa nkoka.